Ngokuqiniseka ukuthi ngaso sonke isikhathi, izinkundla zihlezi zise zingeni eli-right, futhi zihlezi zicocekile ngaso sonke .

Ngokubuza ukuthi umuntu imuphi umdlalo awuthandayo, awukuzwa ngaphakathi nanokuthi babe nethuba lokuzikhethela.

Kufanele kube ukuzithandela ngoba kwesinye isikhathi asiphiwe ngokufana, abanye abantu baphiwe nakwezemidlalo, abanye abantu baphiwe ngokok'bhala.

Kumele kube ukuzikhethela, ngoba kwesinye isikhathi asiphiwe ngokufana, abanye baphiwe kwezemidlalo, abanye baphiwe ngokwezencwadi.

Umuzwa wokujabula, umuzwa wokujabula, lapho ngibona isiphetho esihle.

Ngokuthi ngihambele kwezinye izindawo, ngizibandakanye nabanye abantu abakulo mkhakha engikuwo.

Yilo ukuthi, yilo ukuthi umuntu kufanele abe nemali ikakhulukazi abantu besilisa.

Futhi ukuthi wonke umuntu abe nekhithi efanelekile yokudlala ngaso sonke isikhathi.

Ukuncintisana ngoba lokhu kulekelela ekuthenini umuntu aziveze ikhono lakhe ngamunye ngamunye.

Lokho kubalulekile kodwa kungadala ingcindezi kwabanye abafundi ngoba akuyena wonke umuntu othanda ezemidlalo.

Ubuciko bubalulekile, ngibone enye iphrojekthi yokukhandwa kwemishanelo yesundu. Lapho kuthathwa khona isundu lihlanganiswe nencema bese kukhandwa umshanelo. Le mshanelo ingadayiswa ezindaweni ezifana nama makhethi.

Ukukhandwa kwemishanelo, ngibone enye iphrojekthi yokukhandwa kwemishanelo kanye nemvunulo. Imvunulo, ingadayiswa futhi iphinde iqashise emishadweni noma kwezinye izindawo ezidinga imvunulo noma izinto.

Futhi ngokuthi umqondo ukhululeke ungacabangi kakhulu, kodwa ucabange ngaleso sikhathi leso ucabange ngale nto oyenza ngaleso.

Ngokuthi bakwazi ukuthi babe nama khompethishini futhi bakwazi ukuthi badlale imidlalo.

Ngokuthi bakwazi ukuthi babe nama khompethishini futhi badlale imidlalo.

Into engiyithanda nge team yami ukuthi-ke idlala ngokuy'misela and futhi ngaso sonke isikhathi iyaqinisekisa ukuthi amaphuzu ayo ahlezi ehamba phambili. Into engijabulisayo nge-team yami ukuthi ade ithatha isicoco ngesizini edlule. Nanokuthi lo i-team yami into engiyithanda kuyo ukuthi idlala ngokuy'misela ngaso sonke isikhathi and futhi iyaqinisekisa ukuthi iwina ngamagoli aphezulu. Kwesinye isikhathi into engidumaza nge-team yami ukuthi uma bewina noma i-team esuke bedlala nayo elinye iqembu likore kuqala, baphelelwa umfutho, i-performance yabo i-drop-e, bese-ke izinga lehla lokuzimisela.

Kwamele benze ngestayela sabo sangempela kodwa isitayela sabo sincike ekuthenini ukuthi kwenzakalani manje ngoba i-social media isebenza ngama-trends. Kumele isitayela sabo sincike ncamashi nokwenzakala manje i-social media igxile kakhulu ekuthenini yini eyenzakala manje ngaleso sikhathi, yini e-trend-ayo isitayela sabo kwamele sigxile entweni eyenzakala manje, esikhathini samanje.

Ukuthi wonke umuntu anikwe ithuba, ukuthi wonke umuntu anikwe ithuba lokudlala nanokuthi kubekhona ulwazi ukuthi imidlalo ihamba kanjani, bese wonke umuntu evuleleka kwimidlalo ethile, nanokuthi kube so nolwazi bachazeleke ukuthi imidlalo ihamba kanjani, nanokuthi imidlalo idlalwa kanjani. Bese wonke umuntu ofisa ukudlala abekhona abandakanyeke ngaso sonke isikhathi uma le midlalo yenzeka.

Mina umdlalo engithanda ukuwudlala kwakuwu mdlalo we karate ngangijabula kakhulu uma sidlala nabangani bami, ngangizizwa ngijabule kakhulu uma ngidlala i-karate kwakuwumdlalo wami engangiwuthanda kakhulu. Ngikukhonzile futhi ngihlezi ngiwudlale nabangani bami. Ngaso sonke isikhathi uma sizohlangana nabangani bami, ngangihlezi ngibatshena ukuthi kwamele sidlale i-karate ngoba i-karate. Kwakuyinto eyayingijabulisayo ngaso sonke isikhathi ngizwa ngaphakathi.

Ukwenza imidlalo ehlukahlukene kube imidlalo ehlukahlukene kungabi ispothi esisodwa bese kuba iy'nkundla ey'ningi zokudlala. Abafundi kwamele banikwe imidlalo ehlukahlukene ehlukile, kweminye neminye bese umfundi nomfundi azikhethele yena umdlalo awuzwa ngaphakathi afuna ukuwudlala yena.